Ibingenawuba ngumbono omhle lowo kuba kaloku iza kwenza ukuba kugcwale kakhulu ezitophini zebhasi. And kwakhona ibinokwenza okokuba abantu bangakwazi okokuba bafumane imisebenzi kakuhle kuba kaloku bebezohlalela iWi-Fi phaa yasimahla ezitophini zebhasi kuze kube nzima ke ngoku abantu abaphangelayo okokuba bafumane iindawo zokuba bakwazi ukumela ibhasi khona.

Abantu abanintsi ngoku basebenzisa iifowuni zabo ukuze bafunde izinto, ngoko bendinokwazi uba ndifake iphephandaba kwifowuni okanye kumakhasi onxibelelwano. Ze sivule newebhusayithi yephephandaba ukuze abantu bakwazi ukulifumana lula ezifowunini zabo okanye kwii-laptop njalo njalo.

Ukuyibukela ekhaya umntu ehleli eyibukele kwiTV okanye efowunini okanye ukuya kwindawo apho abantu babukela khona beliqela.

Abantu banokuba bayifumane sekulula ngoku ukubukela imifanekiso engamanyala, nto leyo enokufikelela nasebantwaneni okokuba nabo ngokufanayo babukele loo mifanekiso ingamanyala. And then abantwana abaninzi basenokuba bangafokhasi kakhulu ezintweni zesikolo kunoko banikele ingqalelo kwizinto ezikwiWi-Fi.

Ndakhe ndabukela iThe Queen, apho khona kuvezwa kakhulu intsapho etyebileyo etyeba ngokokuba ithengise iziyobisi apha eMzantsi Afrika.

Ukufumana i-inverter okanye i-back up battery loo nto leyo inokunceda okokuba iWi-Fi iqhubeke isebenza naxa kuhambe umbane ngenxa kalo cimi-cimi wenzekayo eMzantsi Afrika.

Le datha bendinakho uyisebenzisela ukuba ndenze uphando kwizinto zam zesikolo, izinto zomsebenzi kunye nokoba ndiyisebenzisele ukuncokola kunye nabahlobo bam kwi-social media.

Andiyiboni ibinokuba ngumbono omhle, kuba abantu abanintsi bebeza kuyokugcwalisa nje phaya erenkini babe bengazusebenzisa iiteksi. Ngoko ke kubalulekile okokuba abantu xa besiya bedinga ukusebenzisa iiteksi bakwazi okokuba bafumane indawo i-empty okanye i-free okokuba bangakwazi ukuhamba khona. Ngoku xa kugcwele abantu ngenxa yeWi-Fi yasimahla loo nto leyo inokwenza abantu abanintsi bakruquke kwa ukusebenzisa ezo teksi.

Ezi zixhobo zingavela nemicelimngeni emikhulu, ngoba kaloku kukho izinto umntu anokuzicinga ngomntu othile ezibe engafuni ukuba loo mntu azazi. Ngokuba ivele nje ithumele umyalezo loo nto leyo inokwenza okokuba kubekho umcelimngeni omkhulu yaye kunokuxabanisa nabantu.

Bendinokhetha ingoma kaShakira ethi Waka Waka. Isizathu soba mandikhethe le ngoma kuba yaye yamanyanisa ilizwe ngexesha laxa kwakukade kudlalwa imidlalo yezebhola okanye ibhola ekhatywayo. So le ngoma lena imanyanisa kakhulu ilizwe kuba xa ikhe yadlala nje abantu abanintsi baye bakwazi ukuba babone uba ihambiselana nantoni baze bangenelele nabo ekuculeni loo ngoma.

Ayilunganga kuba kaloku ezinye izinto zicaciswa kakuhle pha kwiYouTube, then umntu akwazi okokuba ayiqonde bhetele into ayifundayo okanye afuna ukuyazi.

Xa sicinga ngekamva abantu abanintsi baza kube bephelelwe yimisebenzi kuba ezi izixhobo okanye ezi chatbots kunye nabancedisi abafumaneka kwi-intanethi bazawube bethabathele indawo abantu kwimisebenzi yabo. Kuba ngokomzekelo xa kuthengiswa kuzawusetyenziswa ezi virtual assistants okanye ezichatbots.

Ndingayifaka okanye ndingayibeka apha e-sitting room ukuze ikwazi uba ifikelele kuyo yonke indawo elapha endlini, ukuze abantu bakwazi ukuba bayifumane umntu naxa esekamireni okanye asekhitshini. Naphi na apho akhoyo ikwazi ukuba ifumaneke kakuhle.

Ndiyakuthanda ukubukela kwi-smart TV kuba kuso sikhulu kwaye futhi kubhetele nokubukela kuso. Kulula nokokuba ukwazi ukufumana ii-shows ozifunayo okanye izinto ofuna ukuzibukela kuyo iTV ye-smartphone, ye-smart TV.

Iyafikeleleka kakhulu kuba noko ziliqela ikampani ezithengisa idatha. Loo nto leyo yenza okokuba umntu akwazi ukufumana amathuba okuba makakhethe okanye ukuzikhethela kwiinqubo ezahlukahlukeneyo zedatha ayifunayo.

Hayi, ayintlanga le yokoba kuthengiswe ulwazi obelinokufikelelwa nangubani na. Ngoko loo nto leyo yenza ukuba abantu batyhafe ukuba bafumane ulwazi, kwaye ibenza ukuba abantu babe sebumnyameni ngokwezinto ekufuneka uba bazazi.

Tata, sukhathazeka ikhona indlela elula yokokuba singawufumana lo mculo apha efowunini. Sizawudlala apha kule enye indawo yokustrimisha ekuthiwa yi-iTunes ngoko kuzawuba lula ukuba sifumane lo mculo, ungakhathazeki. Indlela esinokuwufumana ngawo nje kuba sikhonekthe thina phaa kwiWi-Fi then sikwazi uba siwudlale ke apha kwi-iTunes.